E-e a ndzi ehleketi ku ri mahanyelo i lawanene kumbe maendlelo lawanene hikuva eminkarhini leyi hi hanyaka yona n'wana loko u n'wi tshinya hi ku n'wi tirhisela mavoko wu n'wi nyanyisa lexi va fanele ku tshama ku xi endla i ku tshama hansi na yena ku komba va n'wi kombisa ndlela loko ku ri n'wana wa xisati a nga swi twisisi leswi va swi vulaka lexi va fanele ku swi endla loko ku ri u sungule swa miharihari va n'wi tshika a dyondza swihoxo hi yexe vona a va ringeti ku tshama hansi na yena va vulavulaka sorry hikuva ku tirhisa xandla kumbe ku n'wi ba hi minkhavi yi to nyanyisa mhaka.

Ina ndzi pfumela eka yona hikwalaho ka ku vanhu va khale a va hanya nkarhi wo leha a swi fani na hina va sweswi ku nga na xilungu ngopfu vakhale a va hanya vutomi byo leha.

Vantshwa lexi va faneleke ku xi endla i ku famba ka tshiki ndhavuko wa Xitsonga va na loko ku ri vaya exikolweni xa le henhla ku fanele tiyunivhesiti loko ku ri nkarhi wa ndhavuko a va yi mahlweni no mbala ndhavuko wa vona leswaku ka swakudya leswi swi endliwaka no no vekela eka social media leswaku ndhavuko wu nga fi.

A ndzi titwi kahle hi yona mhaka ku vavasati va kholeriwa ngopfu hikwalaho ka ku a va na xo xovula kumbe a va na xa le mandleni va xanisiwa hikwalaho ka ku va swi tiva ku va tshembele eka vona ene xin'wana xa kona i ku va famba va ya ehandle va va na swigangu swo karhi hikwalaho ko va swi tiva ku nsati ekaya a nge famba a ya kula hikwalaho ka ku hlangana mali hi vona va nyikaku mali leswi ndzi vona ku kungari maendlelo ya kahle ya ku ri vavasati va pfaleriwa ahandle andlwini va nga tirhi ku tirha vavanuna ntsena.

Ndzi vona yi ri mhaka ya kahle a hi ku xavisa mutekiwa i ku khensa vatswari va mutekiwa ku va va ku hlayisele yena ku fika kwalano a ka fika kona hikwalaho ka ku loko va ku nga ri vona vatswari va tekiwa a nga ta swi kota ku va na yena ku lovola a hi ku xavisa mutekiwa i ku khensa vatswari ku va va ku hlayiseliwa ra vona loko vana va vona va durha ku va durhisa hikwalaho ka ku ka van'wana u kuma akani nakona ene nakona u kuma a ri xidyondzeki lero vona ntirho va endle ntirho lowukulu swinene laha wena u va khenseka hi malovolo ko va ku hlayisele nsati wa wena va tlhela va n'wi komba ndlela leyinene.

Loko a a ndzo kota ku hlela nkhuvo lowu tiseke wa siku ra ku velekiwa hi mpimanyeto lexi a ta xi katsa i swakudya swa ndhavuko.

A ndzi ta titwa kahle and a ti a ndzi ta titwa ndzi endle mhaka ya kahle ku va ndzi kombela mutswari a va a ya n'wi lovolanga hi ku mutswari wa mina ka ha ri mutswari wa yena.

Ndzi ehleketa leswaku i minchumu leyinene vavasati a hi tiyangi ku fana ni vavanuna ene nakona vavasati va tekeriwa ngopfu leswi hi xilungu xo vitaniwaka advantage na tiko a va nga ta kota ku ku ri yimela hikwalaho ka ku ri ku vavasati a va na matimba ku fana na vavanuna.

Xo sungula lexi ndzi nga ta xi katsa i swiambalo swa ndhavuko ku fana na nceka swibelani titeki ti khavisiwile hi vuhlalu ti yale ti rhungiwile ti katsiwile ti-binding vavanuna va mbala tihembe ni tiburuku leti yi rhungiweke malambhu kumbe hi miceka xin'wana lexi ndzi nga ta xi katsa i swakudya swa ndhavuko ku fana na tihove na tshopi na swin'wana na swin'wana.

Xikongomelo xa nkhuvulo hikuva van'wani va ya va nga basanga laha va nga ta fika va fikisela n'wana xin'wana xa kona i ku papalata ku ri n'wana a khoma hi mavabyi yo karhi hikwalaho ka ku van'wani va ya va nga basanga na ku papalata ku ri n'wana na ku endla leswaku n'wana nkava wa yena wu nga heti nkarhi wo leha ku hikuva loko vo nghena va nga ri kahle swi nga hetelela swi endle leswaku nkava wa n'wana wo hlwela ku wa.

Munhu loyi a ndzi ta ku rhamba i beriwa hi nkarhi hikwalaho ka ku i xiyimbeleri xa ndhuma xa Xitsonga laha xi tivaka hi i hi mani na mani maZulu maPedi naswona a swi ta endla leswaku ku tala hikwalaho ka ku vanhu a va ta ta va ku voneni ka yena.

Xo sungula lexi a ni ta vulavula i ku va eku yimbisiwa exibedhlele a va ku dyondzisi ku va n'wanuna ku fana na le ku yimbisiwa swa ndhavuko entshaveni ndzi nga n'wi kombisa nkoka wa ku va a ya yimbisiwa entshaveni.

Kumbe a ndzi nga tsakela ku a va xikombiso eka hina karhi hikwalaho ka ku ku vuyimbeleri byi mu suse eka xiyimo xa vusweti byi n'wi veka eka xiyimo xa xa ku xa lava fumeke.

A ndzi ta va ndzi hlawule vuhlalu lebyi vabyi mbalaka lebyi mbalaka hi maZulu lave etindhawini ta le mugangeni ya le mavokweni hikwalaho ka ku a swi hambanangi na na leswi swa ndhavuko wa Xitsonga leswi hi swi mbalaka ku mbala swona swi ngo ti kombisa le swa le ndyangwini ku ri leswi i swa maZulu kambe ni nga khetha swona ku swi mbala hikwalaho ka ku a swi hambanangi na ndhavuko wa Xitsonga.

Ina ni vona swi ri na nkoka hikwalaho ka ku ri nkama wun'wani loko vurhangeri ku ri vaxinuna va tala ku voyamela etlhelo rin'we ro karhi kumbe etlhelo rin'we mayelana na mahanyelo ya vavasati kambe loko ku ri rimbewu hinkwaro loko lavan'wana va vula swo karhi lavan'wana va ta kota ku swi kaneta kumbe ku swi pfumela.

Leswi vavanuna va mbala vavasati va mbalaka swona i nceka ni duku lowu rhungiweke wu endliweke na tinguvu na titeki leti rhungiweke hi vuhlalu na vuhlalu enyongeni. Vavanuna va mbala tihembe leti rhungiweke ti katsiweke na nceka.

Xo sungula ndzi nga n'wi vutisa leswaku ri hi swihi leswi u faneleke ku swi endla loko u karhi u tirhisana na vanhu vo vo lava va nga kwata swinene kumbe vanhu lavo omisa tinhloko.

Lexi i xiave lexi xi nga va kona loko va lwela ntshunxeko.

Nkama wun'wani lexi xi endlaku ku ri vanhu va nga pfumeli hikwalaho ka mahanyelo lama ma hanyiwaka ekerekeni. Bibele yi yi tsariwile leswaku ri n'wanuna a nga fanelanga a tiendla n'wansati n'wansati a nga fanelanga tiendla n'wanuna i xidyoho kambe loko u ya etikerekeni u ta kuma n'wanuna a karhi a ti endla n'wansati a nakona a ri eka xiyimo xe xa le henhla ekerekeni. Xin'wana xa kona hileswaku ri vafundhisi va rhandza ku rhangisa mali lexi xi endlaka leswaku van'wani va va nga ha tshembi vukreste.

Mahanyelo lawa ya kombisaka yi i mahanyelo ya kahle laha yi kombisaka vanhu ku leswaku va fanele va hanya mahanyelo ya njhani leswaku na vona loko misava yi hela va tikuma va ri ematilweni hayi etiheleni.

Lexi xi endlaka leswaku ni nga pfumeli u ya engomeni hikuva.

A ndzi ta vula leswaku a swi nge koteki leswaku ri swi hanya swin'we hikwalaho ka ku ri ebibeleni a va pfumeli leswi ripfumelo ra ndhavuko ri swi endlaka. A ni vona leswaku ri a swi nge tirhisani ku nga va na tinyimpi.

E-e ni vona swi nga va oloveli hikwalaho ka ku vona va ha emiehleketweni va ha ri na leswi va nga swi dyondza lomu va humaka kona kambe ku fika va dyondza swin'wana swi fika swi va tekela nkarhi ku swi tolovela.

Nkoka wo tiva mavito ya swivongo i ku va u nga ha eku fambeni ku nga ha fika laha u tikumaka u hlangane na xaka ra wena u nga swi tivi kambe loko u ku hlamusela hi xivongo xa yena loko u dyondzisiwile u nga swi vona ku ri mavito lama a ma vulaka ma famba ma mayelana na lama wena u ma tivaka.

Maendlelo lama ma tirhisiwaka ya yelana hikwalaho ka hikwalaho ka xivangelo lexi xi endleriwa xi endlaku leswaku ma pimanisiwa.

Loko murhangeri a ri na vutihlamuleri swi endla na leswi swi endla leswaku ri swi n'wi olovela ku rhangela vanhu hikwalaho ka ku ri loko vanhu va ri na ku tikeriwa ko karhi i ta kota ku va yi.

Ndlela leyi tirhisiwaka ya ya ndhavuko yo sweka muroho i ku kandza timanga ti fana ni mapa ivi ti cheliwa xikan'we ti swekiwa na miroho.

Loko swi ta eka xiyimo xo rima emugangeni wa hala kaya un'wana na un'wana wa tirimela. Muti wun'wana na wun'wana ka rimiwa leswaku va nga karhati van'wani. Loko swi fika ka swifuwo a mimiti leyi nga na swifuwo a yi talangi kambe swifuwo naswona swi tekeriwa enhlokweni ngopfu.

Vuhosi bya tiko ra hala kaya na byona byi tekeriwa enhlokweni.

Xo sungula ndzi nga maka ni nga maka tliliniki hikwalaho ka ku ri swa kumeka matiko manharhu ma khe ma ya eka etliliniki yin'we. Xo sungula lexi ni nga xi endlaka i ku endla leswaku ku va ni tliliniki ku va ni xitolo lexi vanhu va nga ta xava kona na ATM leswaku ri vanhu va nga ha teki mali va tsutsumela emadorobeni loko va lava ku tirhisa swa ti .

Swimbalo swa ndhavuko leswi ni nga ta xavela vana va mina eka vana va mina va xisati ndzi ta va xavela ma minceka, duku ni masandhazi lama nga ta rhungiwa hi vuhlalu ni tinguvu. Eka vana va vafana ndzi ta va xavela vest leyi nga endliwa hi mavala ya yingwe ni tinjhovo ni mphaxani etintangwini ni swiburukwana swa ku mbala ndzeni.

Vuhlalu lebyi ambariwaka hi vun'anga ko tala ku va ku ri vuhlalu bya red and white nkama wun'wani va katsa ni black kambe vuhlalu lebyi mbariwaka emitlangwini i vuhlalu bya muhlovo wo wa ku hambanahambana va nga mikisa va nga teka blue ni white ni yellow va swi endla ndhawu yin'we.

Xo sungula lexi ni nga xi endla ndzi xavile nayiti ni njara yo basa ya kurhunga ni vuhlalu bya rihlaza, bya wasi, byo basa na bya xitshopani laha ndzi nga teka nayiti ndzi chela njara ndzi teka vuhlalu hi hi hi mihlovo yo hambanahambana ndzi byi teka ndzi byi ri four laha ni nga nghenisa nayiti ni rhunga emakumu ku leswaku ri endla sweswo sweswo ni teka hi ti-colour ta ku ni teka hi muhlovo ya ku .

Ku cina xibelani a swi hluphi a swi hambanangi na loko i karhi i ti-endla vutiolori u teka xisuti u xi yisa evokweni ra xinene ra ximatsi ra xinene ra ximatsi kambe u kha u endla hi ku hatlisa.

Vavanuna lexi va faneleke ku xi mbala i ti-vest leti ti nga na muhlovo wa yingwe ti nga na mavala yingwe ni tinjhovo leti endliweke hi madzovo ya swiharhi xo karhi ni xiburukwani ndzeni ni tintangu ta maphaxani.

Swiambalo leswi mbaliwaka hi vavasati hi ku ya hi ndhavuko ya Vatsonga i nceka ni duku nkama wun'wani ni xikipa lexi rhungiweke hi vuhlalu kumbe lexi rhungiweke nceka emakumu ni vuhlalu byo mbala enyongeni ni byo mbala emavokweni ni le nhan'wini ni tinguvu ni tintangu ta masandhazi leti rhungiweke hi vuhlalu.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka swinene i Benny Mayengani hikwalaho ka ku ri tinsimu leti a ti yimbelelaka ta tsakisa swinene naswona i xiyimbeleri lexi xo ka xi nga ri na pride hi xinghezi xi hleka ni wun'wana na wun'wana xi ni mahanyelo.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya xigaza hikwalaho ka ku ri swo tala ndza kota ku swi twa ku ri va yimbelela yini a swi fani ni ni nga ta ka ni nga swi twi hinkwaswo hi ku swin'wana va ri yini.

Nkoka wa ndhawu wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Xitsonga i ku kurisa ndhavuko.

Ncino wa ndhavuko wa Xitsonga lowu ndzi wu rhandzaka i xibelani hikwalaho ka ku ri hi kule hi kha hi dyondzisiwa ku cina xibelana ende naswona i nchumu lowu wu tsakisaka loko u wu cina.

Eka tinsimu ta ndhavuko ku fana ni ti ni ta Makamu Solly Makamu tin'wani ta kona ta vona i ta ku dyondzisa mahanyelo ya vutomi nkama wun'wani u kuma dyondzo eka tona tinsimu leti.

Xiyimbeleri lexi ni xi tlangelaka eka ndhavuko wa Vatsonga i xiyimbeleri lexi vitaniwaka hi vito ra Benny Mayengani. I xiyimbeleri lexi ku nga khale xi ri ka vuyimbeleri bya Xitsonga. I xiyimbeleri lexi xi nga n mahanyelo lexi hlekaku ni munhu un'wana na un'wana na tinsimu ta yena ta tsakisa swinene.

Tiyindlu ta Vatsonga ta ndhavuko i yindlu ya swirhendzevutana leyi a yi fuleriwa hi mabyasi naswona ndzi nga tshama eka tiyindlu ta vona hikwalaho ka ku ri hina van'wana hi kule eka tona hi kule ku ri na tona leti ta swimbindzimbindzi ta ti ve kona endzhaku ka loko hi tshame eka leta xirhendzevutani.

Ntirho wa vavasati emindyangwini xo sungula i ku hlayisa ndyangu wa yena. Ku hlayisa ndyangu wa yena hi vula ku pfuka a kukula majarata a hlantswa swibye a hlantswa ni mpahla a a phamela nuna ni vana va yena kumbe ni va .